Eka vavanuna va Afrika-Dzonga na misava hinkwayo lava va endlaka vana na vavasati kutani va baleka eka vutihlamuleri bya vona ni nga va tsundzuxa leswaku n'wana i nyiko yo suka eka xikwembu naswona n'wana a nga dyohanga nchumu hi wena u nga ni tisa emisaveni u fanele ku va na vutihlamuleri eka n'wana wa wena.

Eka a ni ta n'wi hlamusela leswaku swimbalu swa ndhavuko swa fanela ku mbariwa ngopfu hikuva munhu i fanele a ti nyungubyisa hi ndhavuko wa yena munhu u fanele a nga ti rivali ku u huma kwihi, hi yena mani hi leswi a ndzi ta n'wi hlamusela swona mayelana na swimbalo swa ndhavuko.

Ku tshama etikweni leri nga na vanhu vo hambanahambana a ni ta titwa ni ri kahle or ni tsakini ku tshama eka ndhawu yeleyo hikuva ni tshame na vanhu vo hambanahambana hiswona leswi a swi ta endla ku ni kota ku va na vutivi hi mindhavuko ya vanhu vo hambanahambana ya vanhu yalava ni tshamaka na vona ndzi tiva maendlelo ya vona, ni tiva ku va huma kwihi ni, tiva na ndhavuko wona se a ndzi ta tsaka swinene ku ti kuma ni tshama na vanhu vo hambanahambana.

Swihlawulekisi leswi n'wanuna u fanele ku va naswona leswaku a vuriwa n'wanuna lowunene wa vutihlamuleri no tshembeka i n'wanuna loyi a nga na vutihlamuleri endla ndyangu wa yena n'wanuna loyi a tivaka leswaku u huma kwihi a tivaka leswi a swi lavaka a tivaka laha a yaka kona n'wanuna loyi a tirhelaka ndyangu wa yena hi swona swihlawulekisi.

Vutihlamuleri lebyi swirho swa ndyangu wu nga na tona eka mucato wa ndhavuko wa Xitsonga i kuva va landzelela ndhavuko va fambisa swilo hi ndhavuko va endla swilo hi ndhavuko swo tani hi malovolo no tlhela va phahla va hlanganisa mindyangu hi yimbirhi ka yona leswaku yi va xilo xin'we hi byona vutihlamuleri lebyi swirho swa ndyangu swi nga na byona eka mucato wa ndhavuko wa .

Swipfuno swa i ku va, u kuma vutivi na matimu ya ndhavuko wun'wana leswi swi endla leswaku loko wo tshika u vhakile kumbe u ti kuma i ri etikweni rin'wana u nga hlamali kumbe ku chuha loku vona va endla swa ndhavuko wa vona.

Lexi lawulaka leswaku munhu a hakela mali muni loko a lava ku lovola, xo sungula i vumunhu bya munhu loyi u lavaka ku n'wu ku u ti khome njani u dyondzile, wa tirha, ile kwihi hi swa vutomi hi swona leswi or lexi lawulaka leswaku munhu u ta hakela mali muni loko a lava ku lovola.

Swi na nkoka swinene ku tiva ku vulavula tindzimi to tlula rin'we laha tikweni ra Afrika-Dzonga hikuva u ta fika u hlangana na munhu loyi a nga vulavuleki ndzimi ya wena mi fika munhu cincana hi marito eka xiyimo lexi xa nkoka xa nkoka ngopfu lavaka ku mi fanele mi twanana u ta kota ku pfuneka swi na nkoka swinene ku tiva tindzimi to tala laha tikweni .

Eka munghana wa mina wa nkoka eka munghana wa mina lowukulu, na swivona ku u hlundzukile ndzi kombela u ni rivalela ku va ndzi rivele siku ra ku velekiwa ka wena kombela u ni khomela munghana wa mina ndzi nge he phindi ni rivale siku ra wena ra ku velekiwa kombela u ni .

Loko ndzo va ni nkateko wo rambiwa eka mucato wa ndhavuko eka ndhavuko wa mina lexi a ndzi ta ti lulamisela a ku ri ku lavisisa leswaku vanhu valava loko va mbale swa ndhavuko wa mbala njhani na mina ni ta kota ku ta ni mbale swona swa ndhavuko wa vona ku kota ku va xixima no hlonipha ndhavuko wa vona.

Ku tshika vanhu va lwa kumbe ku banana a swi nge pfuki swi lulamise xiphiqo xiphiqo xi lulamisiwa hi nomo ha yi hi ku banana kumbe ku lwa sweswo banana swi ta endla swo ku va na swiphiqo swin'wani ehenhleni ka lexi a xi fane xilunghisiwile kunene hi nomo.

Ndza pfumela leswaku vavasati va na vuswikoti naswona va fanerile ku va varhangeri ku fana ni vavanuna hikuva eka minkarhi leya sweswi vavasati va na vuswikoti swinene vavasati va swi kota ku driver titiraka letikulu ta swi kota ku ku ya tirha emayini va swi kota ku tirha mintirho leyi a yi tirha hi vavanuna khale va tlhela va yi tirha ku tlula vavanuna so swa fanela leswaku va va varhangeri ku fana ni vavanuna.

E-e a swi lulamanga hi ku sola varhangeri va ndhavuko ni ku tsandzeka ku pfuneta ku lulamisa mhaka leyi va nga yi sunguleki exikarhi ka vanhu vahambirhi loko mhaka yi nga lunghiseki a ku na lexi va nga ta xi endla va boheka ku yi tshika vona vanhu valava vambirhi va ta vona ku vona va yi huma njhani eku lamiseni ka mhala yaleyo na vona.

Eka munhu loyi a nga si tshamaka a twa hi mhaka ya Vukreste ndzi nga n'wu byela leswaku kumbe ni yi pfulela matswala lama vulavulaka hi laha Yeso Kreste a nga ta laha misaveni ku ta hi ponisa eka swidyoho swa hina no tlhela a fela swidyoho swa hina leswaku hi ta kota ku kuma vutomi lebyi nga heriki hikwalaha ka ku feliwa ha yena exihambanweni so munhu wa loye ni ta n'wu byela leswaku a ya nyikela vutomi bya yena eka Kreste leswaku a ta kota ku kuma vutomi lebyi nga heriki.

Vana va masiku lawa a va ha swi rhandzi ku mbala swimbalo swa ndhavuko va rhandza ku mbala swimbalo swa manguwa lawa leswi swi nga nghena e fashion-ini ya minkarhi yaleyi hi hanyaka eka yona.

Munhu un'wana na un'wana i na ti-rights to pfumela leswi a tshembaka eka swona loko ku ri a nga pfumeli eka Vukreste i timfanelo ta yena na lava tshembaka eka Kreste leswaku a ku nga ri tindlela to hi tshamisa hi ri evurhongweni na vona yi timfanelo ta vona.

Ku va ndzi ri ndzi ri eka xiphemu xa njhekanjhekisano wa ripfumelo ra ndhavuko na ra Vukreste leswaku swi nga hanya swin'we mina a ni nga ta pfumela leswaku swi hanya swin'we hikuva a swi fambisani loyi a lavaka ku va ka ripfumelo ra ndhavuko a vi ka ripfumelo ra ndhavuko loyi a va va ku va ka ripfumelo ra Vukreste a vi ka ripfumelo ra Vukreste laha moya wa yena wu pfumelaka ku va kona hikuva Vukreste na ripfumelo ra ndhavuko a swi fambisani.

Eka ndhawu leyi ni humaka eka yona vavanuna na vavasati loko va ya eminkosini va mbala hi xichavo, vavanuna va mbala majazi va tlhela va mbala na tiburuku to leha ivi vavasati va mbala tirhoko va tlhela va boha na maduku ku xixima no hlonipha nkosi.

Byalwa bya xintu lebyi ndzi tivaka i vukanyi, maendlelo ya kona ku lulamisa swona i ku va u ya landza vukanyi i heta i fika u byi rhumbulele u heta u u byi loveka ivi se byi vila u heta u sefa loko u hetini hi kona se ku nga endleka byalwa byo.

Dyondzo leyi ndzi yi kumeke eka tinsimu ta ndhavuko wa Vatsonga i dyondzo leyi kombisaka hi swa vutomi, nhlonipho, mahanyelo na swin'wana na swin'wana hi ndhavuko wa hina Vatsonga hi yona dyondzo leyi ndzi yi kumeke eka tinsimu ta ndhavuko wa Vatsonga.

Eya hi swona tindhawu ta le emadorobeni kumbe mikhukhu leyi vanhu va ti akeleke va tshama eka tona a ti na vuhlayiseko swinene, hikuva vugevenga byi tinyike matimba etikweni leswi endlaku ku ndhawu liya yi nga vi na vuhlayiseko hikuva na maphorisa a va tali ku yi tlhogomela ni vanhu vo fika va ti tshamela swi nga ri enawini.

Loko a ndzi fanele ndzi tsala buku ya tirhesipi ya swakudya swa ndyangu wa mina a ndzi ta hoxa tihove hikwalaho ko tihove na ti rhandza swinene i swakudya leswi ndzi swi rhandzaka.

Lexi endlaka leswaku tirhesipi ta ndyangu ti hambana na leti kumekaka eka internet i ku ta ndyangu leti va nga dyondzisiwa swona kusukela kwalaya ndyangwini, ta inthanete hi leti ta manguva lawa ti dyondziwaka exikolweni na lomu kun'wani.

Holiday leyi ndzi yi tsakelaka i ya ripfumelo ya vanhu vo nghena kereke ya Zion, ndza yi tsakela swinene hikuva i vanhu va vukhongeri va ya hlangana hi holideyi va khongela va endla xilo xin'we va khongela vatsakile hi yona ku ni yi tsakela holiday leyi.

Loko a ndzo komberiwa ku dyondzisa vantshwa va manguva lawa hi nkoka wa swakudya swa ndhavuko, a ndzi ta va dyondzisa leswaku swakudya swa ndhavuko hi swona leswi swi nga na vutomi hi swona swakudya leswi swa kahle emirini wa munhu ni nga va nyika na xikombiso hileswaku vanhu va khale a va hanya ku tlula vanhu va sweswi ende a va nga vabyavabyi.

Tinoni milawu leyi ti faneleke ku yi landzelela loko ti loveriwile kumbe ti ri ku zileni ka varhandziwa va vona i ku va va nga tinghenelerisi eka swa marhandzu ku fikela loko nkarhi wo rilela varhandziwa wa vona wu hundzile hi kona va nga ta tinghenelerisa eka swa marhandzu.